Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhoka tiro ka ditsela tse di masisi. Tse di tshwanang le go thibela dithuto le ikatisa setso, batlhoka tiro ba le bantsi ba leka go ithutela bokgoni jwa borai online. Ditlhotlhwa tse di kwa godimo di ka thibela go fitlhela dithuto tsa inthanete, ka jalo ba palelwa ke go tokafatsa botshelo, gape go ba kgaoganya le ditšhono. Go sa kgone go nna le inthanete go raya gore ditšhono tsa kgwebo, boitseanape le kgolagano di a fokotsega.

Ke dirisa data ya MTN ke e tlhopha ka gonne e fitlhelela sentle mo lefelong le ke dulang mo go lona.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng e ne e le ya fifty ranta e tsaya matsatsi a le supa fela. Ke e berekisitse malatsi a le supa fela. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele tlhwatlhwa ya data bona gore di-gigabyte tse kae o ka di reka ka bokae reka ka bongata fa o batla go boloka madi. Lebelela gape le lebelo la signal ya network e lekola gore network e tsenelela sentle mo lefelong la gago.

Nka itumedisa ke go reka data ya di-gigabyte di le twenty ka gonne ke dumela e ka mfitlhelela go fitlhelela kgwedi yotlhe. Nka rata gore e tsene letsatsi la ntlha la kgwedi, seo se tla nthusa gore e fele mo kgweding e latelang.

Thekenoloji ya ena le bokgoni jwa go fetola tsela e re di se re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yona. Ka ditsela tse di latelang lebelo le le kwa godimo karabo e bofefo. Bokgoni jwa didiriswa tse dintsi ka nako madirelo a ka amegang thata e ka nna ba radio le ba thelebišhene ba difofane le dipalangwa. Ditirelo tse di sa tsamaelane teng le thekenoloji e ka nna madirelo a dirisang mekgwa ya kgale ya thekenoloji.

Dial-a USSD code ya network ya gago, fa e le gore ke MTN tobetsa star one for one star hash, fa dinomoro di tlhagelela tobetsa fa e bontshang gore buy data mo ditlhophong kgetha ditlhopho tse di farologaneng daily, weekly, monthly mme o reke. Fa o sena go reka o tla bona data e tsena mme morago o tla bulela mobile data o ya mo di-settings-ng o tsena mo go network and internet kgotsa connections kgetha mobile data mme o on data ya go e tla bereka sentle.

Tsuba data fela fa o e tlhoka, se tlogele data e le on ka dinako tse tsotlhe. O e tshube fela fa o batla go e dirisa thiba auto update gore di seke di a go jela data gape thibe di-App o tse di jang data mo morago gape dirisa data saver mode, gape dirisa Wi-Fi fa go kgonega gore o kgone go boloka data.

Ke reka mowa wa fifty ranta kwa lebenkeleng, morago ke dirisa USSD code ya network ya ka ya MTN gore ke reke weekly data ya five G e tsayang beke fela, mme go boloka madi o ka tlhopha data tse di tletseng di-bundles jaaka di monthly bundles. Ditheko tsa tsona di boteng botoka go feta daily bundles, gape go ka dirisa Wi-Fi fa go kgonega dirisa fela fa go tlhokafala se tlogele data e le on-o e tsube fela fa o batla go e dirisa.